Xi hlamusela ku n'wanuna i fanele a yimisela a yi tiyimisela eka xiyimo xin'wana na xin'wana a hlanganaka na xona. Xo biha, xo tsakisa hi xin'wana na xin'wana n'wanuna u fanele a xi khodelela, hi laha ku nga heriki. Hikokwalaho va ngo n'wanuna a nga rili, xivuriso xi ngo n'wanuna a nga rili. N'wanuna a n'wi nhloko ya muti, n'wanuna u fanele a yimela xin'wana na xin'wana lexi humelelaka laha emutini. Hikokwalaho n'wanuna a nga rili.

I ku teka treat-mente ka ha ri nkarhi, u nga dzahadzahi mafole, u nga dzahadzahi swa ti vaper. I ku teka thiritimente three ya tin'hweti hinkwayo leyi madokodela va nga ku vekela yona, u nga tluli. U teka maphilisi ka ha ri nkarhi, u fambelafambela lomu va mi vitaka kona va ta mi dyondzisa hi ku ti hlayisa hi mhaka TB.

mirhi ya xintu a wu nge swi koti ku lapha mavabyi ya ximanguva lawa. Hikuva mavabyi ya ximanguva lawa ya ku tala ya kona ma vanga hi swakudya swa masiku lama swakudya swa manguva lawa. Se na vuhanyo bya manguva lawa se mirhi ya xintu a nge swi koti ku khiphapa khiphapa na na le ka nkarhi wa sweswi, se thats why va ku loko munhu a vabya i fanele a xibedhlele a ya chekiwa hi muchini wu kota ku vona ku i twa yini. Se mirhi ya xintu va nge swi koti ku ku cheka kumbe n'anga yi nge swi koti ku cheka.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

Nongonoko wa n'wanuna eAfrika-Dzonga, i ku hlayisa ndyangu wa yena, kuma ntirho wa kahle, ku hlayisa vana, na ku make-a sure ku i tshama a ri ntirhweni siku na siku.

Ku hunguta khombo ra ku khoma hi vuvabyi bya rihanyo ra mbilu, i ku tshika swidzahadzahani mafole, swakudya swa ku tala swa ku swa mafurha, a sungula vutiolori siku na siku, a dya na mihandzu hi siku na siku, a teka na maphilisi yo ehlisa mbilu ku yi nga beli henhla.

Loko u ti hlanganisa na vutiolori siku na siku. Mpundzu ni namadyambu u exercise-a, a u dya mihandzu, dya matsavu yo aka miri, hi kona ku cinca.

Eku sungula lava ka ndhawu yaleyo ku vanhu va ndhawu yeleyo va kule va dya yini hikuva hi xitalo vanhu va ndhawu yin'we va dya swilo swin'we. na ku lavisisa vana hi ku va kamberisa hi one by one ka swakudya leswi u kumaka a swi nga lavekeki emirini wa vona. hi yona hi ndlela leyi nga ta kota ku sivela rihanyo ra vona e ya ku ya emahlweni.

Swiletelo swa manwelo ya maphilisi swi pfuna ngopfu hikokwalaho ka ku miri u kota ku adopt-a ku teka, mpfuno wa maphilisi lawa hi nkarhi wa so u ma tirhisa hi nkarhi wa so. Hikuva loko u cincacinca, miri a wa ha koti ku adopt-a ku maphilisi lamaya se u ma tirhisa hi nkarhi wa so. Se swi na nkoka ngopfu ku teka maphilisi hi nkarhi na nkarhi.

Xa ku sungula xitirhisiwa xa gezi a langutisi xin'wana na xin'wana xi na swichi laha ku loko ndzilo wu trap-a wu waka kona. Ni va tsundzuxa na hi khombo ra gezi ku loko u fanele u khomakhoma tintambu fanele maka swilo hinkwaswo swi va swi ri off. na hi khombo ra ku loko gezi ri choka loyi wun'we loyi wa vumbirhi a nga khomiwi lowun'wana a nga se za a wisa main switch-i. swi na nkoka ngopfu.

Makhombo yo tani i ku miri wun'wana mimirhi yin'wanyani a hi yona yi ta fika yi nga endli swona leswi wena u ti byele swona yi ngetela ku ya swi vava kumbe i chela man'wani ya wona mavabyi hikuva mirhi na wona u tshungula mavabyi wu chela mavabyi. Se swi na nkoka ngopfu ku u ya xava mirhi eka vanhu lava nga na tilayisense va nga swi dyondzela lava swi tivaka ku loko ku ri u twa swilo swa so i mirhi wa so hi wona u pfunaka.

A swi kahle ku hlanganisa mimirhi ya ti ya ku hambanahambana ku tshungula vuvabyi byin'we. Miri wa munhu u fanele u wu toloveta ku teka mirhi wo karhi ku tshungula vuvabyi bya wena. Ku hlanganisa mimirhi yi ta hlanganisa miri wa wena wu ku hetelela matimba se yi ku vangela van'wana mavabyi. Se ku hlanganisa mi mimirhi ku tshungula vuvabyi byin'we a swi kahle.

I na vutihlamuleri bya le henhla ngopfu ku xo sungula a nga fanelanga ku ku hangalasa mahungu kumbe case leyi nga humelela hi munhu un'wana. Xa vumbirhi, i fanekele a kota ku tshama hansi na vona lava va xanisiwaka va vulavurisana na lava i va xanisi loko swi tsandza ku tekeriwa magoza ku mhaka leyi ya gender based violence yi ta fambela kule.

n'anga i munhu loyi a pfunaka hi ku vonisiwa hi va le hansi ku loko munhu a twa switshungulo swa ku tani, a nga va pfuna hi mihandzu yo tani kumbe mimirhi yo hlanganisiwa yo pfuna swilo swo tani. xin'wana a nge eya wa tshungula hikuva swin'wani mimirhi leyi va va va yi dyondzisiweke hi n'anga yin'wana komba ku lexi xi pfuna yini, lexi pfuna yini. n'anga e ntirho ntirho wa wona i ku tshungula, na ku pfuna mimitini loko ku ve ku munhu a hlupha hi swilo swa navusiku.

Makhombo ya ku munhu a nga hlangana na kona loko a va ha ri na nyimba kumbe a nyimbile emirini. I vuvabyi na ntshikelelo wo kala matimba hikuva i fanele a dya a xurha, na na vuvabyi byin'wana ka yena byi ta simple hikuva i va a nga ha ri na matimba lamaya.

tindhawu loko ti nga ri na mavito ya switarata, i ku lavisisa xikolo lexi nga le kusuhi kumbe ku lavisisa ndhawu ya rihanyo kumbe tliliniki leyi nge kusuhi kumbe tihofisi ta mfumo leti nga le kusuhi. Hi kona munhu a nga ta kota ku ku kuma so simple hi ku wena u ta kota ku va u yime ndhawu yeleyo va fika va kuma ka yona ndhawu yeleyo. Kumbe girawundi leyi nga kusuhi ya bolo.

ni nga n'wi pfuna hi ku n'wi heleketa etindhawini ta tliliniki kumbe police ndhawu ya mfumo leyi nga le kusuhi va hi pfuna hi laha tivaka timhaka ta rihanyo na miehleketo. Kumbe ni n'wi pfuna as xinghana hi tshama hansi hi vulavula a ni hlamusela swiphiqo leswi a hlanganaka na swona, ni vona na mina yi laha hi nga ta kota ku kona ku n'wi pfuna kumbe loko swi ni tsandza ni kombela van'wani lavaku laha kusuhi va xinuna va nga ta hi pfuna hi ku hundzisa yona mhaka leyi.

Swavava hikuva a nga hetelela a hlangane kumbe a va na vuvabyi bya ku hleketa ngopfu kumbe vuvabyi bya mbilu hikuva u ta tshama a ri ku ehleketeni ku lexi ta ku xa vumbirhi u ta endla yini hi n'wana, kumbe loko n'wana se a ri kona i ta n'wi hlayisisa ku yini. Se a nga ma na swiphiqo swo tala ngopfu xa ku sungula rihanyo ra yena, xa vumbirhi miehleketo, ya na financial-i hikuva a nga swi tivi ku n'wana i ta n'wi sungurisa ku yini a hetisisa ku yini.

Xa ku sungula i ku tsundzuxa vaakatiko hi mbuyelo wo xava swilo swo ka swi nga ri swona eka vanhu va ka va nga ri vona. Xa vumbirhi i ku va tsundzuxa hi rihanyo ra vona ku ri ku tirhisa mimirhi yo ka yi nga ri yona kumbe ku nga ri nawini swi na khombo lerikulu eka rihanyo ra vona. Xa vunharhu i ku va hi pfuna ku hi tihi tindlela leti hi nga ta kota ku kuma vanhu lava xavisaka mimirhi ya vuxisi.

swi nga pfuna swinene e vadyuhari va nga va va ri na nkarhi wo tala ngopfu ku ti kuma va endla swilo swa nkoka laha kaya. ha swi tiva van'wani vadyuhari va rhandza ku ti tirhela ngopfu, matshan'wini ko va teka nkarhi lowuya va famba distance kumbe va khandziya, va tindhawu ta le kule va ti landzela vukorhokeri kumbe va ti landzela mimirhi. Swi nga pfuna ngopfu ku vadyuhari va kuma mimirhi ekusuhi na tindhawu ta vona laha va tshamaka kona hikuva van'wanyana swa va tikela na ku famba va ya ka tindhawu tin'wanyana.

eka nkarhi wa sweswi loko munhu wa xisati a ku u ya eku tswaleni i va a ri na tatana wa n'wana la kusuhani, se sweswo swi va swi na nkoka ngopfu u kota ku vona ku, ku munhu wa wena i va a va a hlayisekile njhani, i va a tshunguriwa njhani, i va a pfuniwa njhani loko a va a deliver-a. Se swi na nkoka ngopfu ku mutswari wun'wana na wun'wana wa xinuna a va a ri kusuhani na mutswari wa xisati loko mutswari wa xisati a ya ku velekeni. Hi kona laha va ta ku vanhu va ta va ri safe kumbe family member yi va ri kusuhi na nsati.

Eya swi nga va swi nga swi ri na nkoka hikuva tin'anga na tona ti tiva yin'wani mimirhi ya xintu leyi tirhaka fast ku tlula mimirhi ya xilungu. tin'wani tin'anga na tona ti kota ku vona ku loyi a nga va a hlupha hi yini, i va le hansi kumbe a nga va hlangana na swiphiqo swa njhani. Before madokodela ma ku boha tibandichi u muka u ya kaya n'anga yi va yi swi vonile ku lexi u nga va u kandziye xa wrong kumbe u kandziye xa right laha u fambaka kona. Se tin'anga ni vona ti ri na ti nga tirhisana swinene na madokodela.

ntlhontlho wa ku sungula hi ku i ku lahleka ndhawini hikwalaho ka ku lava ku famba hi ndhawu leyi fambekaka. Xa vambirhi ka mapatu kuma ku ndhawu yeleyo a ku ngheneki ku fikelela vavabyi endzeni. Xa vunharhu ku kala ka mabuloho, u kuma ku ndhawu yeleyo u fanele a ya tlula nkova. Se swiphiqo leswi leswi hlanganaka na swona. Na mapatu u kuma ku ma celekilecelekile ndhawu yaleyo a yi na service delivery ya kahle.

leswi hi kule hi tiva ku vavanuna i nhloko ya mimiti, vavanuna hi vona va tirhelaka emakaya. Se kona hi ku vavanuna hi vona va nga dumile swinene eAfrika-Dzonga hikuva vavanuna vo tala va lwele mintshunxeko i ya.

I makhombo yo va u hi khoma vuvabyi byo fana na HIV and AIDS na khombo ro khoma ti STI, ti condorious ku loko u nga circumcise-anga u kota ku koka thyaka leriyani ri tshama ka wena nkarhi wo leha compared to loko foreskin yi nga ri kona thyaka leriya a ri koti ku fundzekelana ka wena. Se swi na risk leyikulu loko u ri na foreskin u kota ku fundza thyaka hi xihatla.

Mfumo wu fane wu va wu humesa mali ya le henhla nyana eka tindhawu ta rihanyo hi ku ndzawulo ya rihanyo hi yo yi nga na swiphiqo swo hlangana na mibedo ku xota ka switulu ku xota ka madokodela se mfumo na xipano xa mfumo kumbe mindzawulo ya le henhla rihanyo va kota ku va yi balance-sa kumbe va va va na mali ye le henhle leyi va yi vekela ku pfuna hi swa titliniki na le swibedhlele kumbe swin'wana na swin'wani leswi swi nga ta pfuna hi rihanyo.

Mina murhi wa xintu lowu ni wu tivaku ni tiva murhi kumbe xihlahla xa muringa ku muringa i murhi lowu kulaku u kota ku u teka makamba wa kona ma omisa ma omisa u ma kandza u ma sefa u ma dya na xin'wani na xin'wani u ngo ho ma guma i i i i murhi lowu ni tiva ku wu kota ku pfuna swin'wana na swin'wana leswi nge le mirini wa munhu wu kota ku swi yisa hansi vuvabyi byin'wani na byin'wani loko byi ri henhle loko u dya murhi wa muringa u va u ri hansi.

E swi nga va swi na nkoka swi nga va swi ri na switandzhaku swi nga swi na nkoka kuma ku mirhi liya ye le xibedhlele a yi ku lavi mirini wa wena hi ku yi va yi ri na tikhemikhali ta ku hlayahlaya tin'wani ala miri wa wena se u kuma ku lowa xintu i murhi wun'we ntsena i ri hantli rin'we se a swi mikisiwanga mikisiwanga swi tele swi kota ku ku ku ku pfuna u kuma ku maybe lowa la xikaya i mirhi yin'wani ku misinya ya ku hambanahambana a hi yi tivi wun'wani wu poisonous emirini wa we swi nga va swi na swo swa kona.

I ku u endla ti-program kumbe ti-campaign kumbe nhlanganonhlangano u tivisisa vanhu ku vanhu lava na vona va nga na vutsoniwa i vanhu van'wani hi ku van'wani i va community ya hina hi tihlanganisa na vona hi tshama na vona ndhawu yin'we hi ti toloveta na vona hi ku munhu wun'wana na wun'wani a ta kota ku twisisa ku munhu na loko a ri na vutsoniwa byo karhi i munhu na yena hi fanekele hi tshama na yena hi fane vuhlawuhlawu bya ku loko ku ri i na vutsoniwa a hi tshami na yena a nga hi tluleta se hi fane hi kota ku vulavula na vanhu lava hi tshamaku na vona hi va hlohlotela ku munhu loko a ri so na yena i munhu wa swi lava ku tshama na hina hi hleka na yena.

I ku va ku nkarhi wun'wana na wun'wani u va u ri na nkarhi u sete nkarhi ku loko ku ba timinetse ku nga se ba nkarhi wa so ni fane ni ri kusuhana na munhu lonkulu kumbe mudyuhari wa so hi ku loko ni va ni n'wi khomele swilo swa so ya hi swona swi nga ta pfuna.

I ku va hi hoyizela eka leswi va nga swi endla hi va xixima hi va tsundzuxa ku eka leswi va nga swona i vanhu va fane va munhu wun'we va fane va xiximana xin'wana na xin'wani va fane va xi share-a ku na yi na yi hi va byela ku ha tinyungubyisa na hina na hina rin'wani masiku hi ta fana na vona.

Ku hlambisiwa swi endla ku ku papalata leswi munhu luya a mi hanya swona mi hangalasa moya lwiya a nga wu siya la kaya mu wu humesa ku swi nga mu hluphi eka mundzuku kumbe eka mundzuku u kuma ku nga ngheneleli swo biha va ku munhu wa karhi a nga fambisanga ndlela ya kahle se ku hlambisiwa ku mi humesa mimoya liya a nga mi siyela yoho a mi ri na yona mintini mu wu fambisa wu huma la mutini.

I ku va ku masiku lama kuma ku hambi va va ri kule kuma u va vekela nkarhi wa ku nkarhi wa so va vulavula hi foni va kota ku vulavula moyeni hambi munhu o twa voice a ri kule wa swi kota ku va a va a ri kahle mbilwini a va a ri kusuhi na wena hi foni i ku va ku siku na siku va tshama va karhi va fona kumbe va ri na nkarhi lowu va fonelaku kaya wo kumbe ku va na nkarhi lowu u kuma ku loko nkarhi wa so u nga ri busy ku va na loyi a va ku na nkarhi a va pfuna leswaku va chayela kumbe va driver a va heheketa kaya a tlhe a va vuyisi.

tshama hansi na vona i va hlamusela ku ka nkarhi wa sweswi loko chukele ri ri hansi ri ri henhle i va komba hi ku ya hi timitara ta rihanyo ra vona ku loko ri ri henhle so hi fane hi tshama nkarhi wa so hi ri hunguta kumbe ri hunguta hi maphilisi ya so hi ku landzelelana se loko ku nkarhi wa so ya mi ta va na nkarhi wa ku pfa mi dya mara mi nge dyi hi masiku hinkwawo ku ta va ku ri na siku rin'we leri mi dyaka hi rona ku byi nga tshami byi ri henhle.

I ku va tsundzuxa ku va chayela hi vukheta va nga tsutsumi hi ku va swi tiva ku ri ku tele la mapatwini a va ndzexe ku va tsundzuxa ku before va teka riendzo ro lehanyana va tlela nkarhi wo hlayanyana va ti wisa va ti lulamisa ku va ta famba riendzo ro leha i ku va tsundzuxa ku before va chayela va ya ka ndhawu yo karhi va maka sure ku dirayivha la a nga ko a nga pyopyiwanga.

Hi ku ya hi ku tiva ka mina philisi leri ri nga le nawini hi leri u tikuma ku u ri xava emavhengeleni yalawa va va deal-aku hi swa ku xavisa mimirhi kumbe lawa va kuma ku loko va ku nyika exibedhlele lama ya ku xavisiwa eswitolotolo swa la makaya ni vona ma nga ri enawini ku va ku ri vo lo tirhisa mavito yo karhi ku la ku ku lava ku endla vutsotsi byo karhi maphilisi ya le nawini hi lama u kuma ku va ku phakela kona exibedhlele kumbe etliniki yo karhi loko u vabya hi swo karhi lama ma xavaku lama xaviwa eswitolo lama va vanhu ya le handle lawa la kaya a ya le nawini.

I ku vanhu va rimbewu ra xinuna va na nkoka ngopfu ku va tikuma va tihlanganisa na titliliniki hi swa swa rihanyo ra vona na swa ntswalo wa vona ku va tshama va karhi va swi tiva ku va yime njhani va xota yini emirhini ya swi nkoka ngopfu ku va ya etliliniki va ya cheka ku va twa yini.

v vuvabyi bya chukele muhlovo lo wa one na muhlovo wa two swi hambana hi ndlela leyi muhlovo wa one hi loko u kuma ku bya ha ku ku khoma byi la maphilisi u tshama karhi u dzuka u dzuka nyuku navusiku se muhlovo wa two hi loko u kuma ku se byi ku vangele na xilondzo a xa ha holi hi koho la byi vitanaku se lani i i muhlovo wa two a bya ha koti ku tshunguleka mara muhlovo wa one loko bya ha ri bya ha ku sungula byi kota na ku tshunguleka.

Ina yi kona vanhu lava va hluphaku hi swa rihanyo laha tikweni ra Afrika-Dzonga hi vona va rhangisiwaku emahlweni ka xilo xin'wani na xin'wani u kuma ku na loko ku pfuriwe khampani na mitirho yo karhi va sungula va lava la va nga na vutsoniwa byo karhi kumbe vutsoniwa va sungula va thola vona se la ni ku na milawu leyi sirhelelaku vatsoniwa van'wana na van'wani etikweni ra Afrika-Dzonga ku na vona va tikuma hi va hi ri ringana na lavan'wani va ka va nga .

Home based care i ndhawu leyi ku hlayisiwaka vadyuhari na vatsoniwa lava va kalaka munhu wa ku va hlayisa ni vona swi ri kahle swinene hikuva van'wani vadyuhari va va va sale va nga ha ri na munhu la misaveni kumbe van'wani va maxaka ya vona va chava ku va se mhaka ya home based care va kota ku va a kuma rirhandzu va ya kota ku hlangana na van'wani va vona va hanya va ya mahlweni.

Nkoka wa ku vanhu lavakulu va kuma mali ya muholo eka mfumo ni vona wu ri wu lowu wa kahle swinene hikuva ku vanhu loko va ze vadyuhala kumbe vanhu lavakulu a va ha koti ku ti tirhela ku va nga ta ti endlela income ya ku kota ku ti hlayisa se mhaka ya mali leyi va yi holaka ya pay va kota ku xava swakudya swa siku na siku.

Ni make sure ku laha mutini i hlayisiwa na ku khomiwa tanihi munhu wa kwala kaya i hlayiseka i hlayisiwa hlayisiwa va na ti-rights ta yena va nga ku va a vulavuriwa ku biha ni maker sure siku na siku va ni hlamusela swi nga humelela.

Ina ni vona ku ri mhaka ya kahle swinene hikuva vanhu lava va pfumalaka mudende wa pfuna swinene ku van'wani va vona a va swi koti ku titirhela van'wani va vona va hava lava va hlayisaka se mali leyi ya mudende yi kota ku va pfuna ku va xava swakudya na ku hakela lava va pfunaka hi ku endla swin'wana swa mintirho ya le kaya.

Yona mali hi ku ya ka ikhonomi ya South Africa hi ku South Africa ya ha wela ka ku developing countries se ni nga ku mali a yi enelanga mali liya a yi enelanga ku kota ku va swakudya swa durha la South Africa mafurha ya durha la se swi sweswo swi endla ku loko mali yaliya leyitsongo va yi kumaka yi nga eneli ku xava swakudya hi laha swi eneleke.

Hi ku vona ka mina titliliniki ta le makaya a ti swi koti ku phakela vukorhokeri hinkwabyo byi eneleke hikokwalaho ku vanhu va le makaya kumbe vanhu va le matikoxikaya va tele va tele ngopfu se u kuma ku tliliniki ku va ku tirha for manese kumbe for manese na dokodela rin'we se sweswo a swi swi koti ku va na swipfuno leswi nga kona swi koti ku va khavhara vanhu lava nga kona.

Loko mfumo wu endla ku muganga wun'wana na wun'wanyana u kuma vukorhokeri kumbe u kuma tliliniki kumbe eka nkarhi wa sweswi muganga wun'wana na wun'wana laha u kumaka ku kupfuriwa swintshwa leswintshwa swi va nyika ku ku va ku na vukorhokeri bya tliliniki laha ku nga kona hikuva miganga ya le matikoxikaya hi liya leyikulu swa nghazi se vanhu va ta kota ku va divider na va a va na liya va ya va ya ka tliliniki le ka vona lavaya ka tliliniki leyin'wani.

Nkoka wa ti-mobile clinic i ku wu va wu hunguta vanhu lava va ku tshama emugangeni yin'wana yi nga le kule na tliliniki se loko ku fika ti-mobile ti kota ku ti va amukela ti va pfuna hi xihatla ti va hungutela distance liya ku va famba mpfhuka wo leha va ya titliniki tin'wanyana.

Ina ni vona ku ri mhaka ya kahle swinene ku vanhu va matikoxikaya ku va ku ri na titliliniki ekusuhi na vona hikuva vana va le matikoxikaya va hlayile ende van'wani va vona va fanele va yima nkarhi wo leha ku ta kuma swilo swo famba va ya titliliniki tin'wana se loko va ku ri na titliliniki so na vona swi endla ku vukorhokeri bya health care byi va byi famba emahlweni.

I ku va ni kombela vamakhelwani kumbe lava nga le kusuhi va nga na mimovha kumbe xipandzamananga va ni tsutsumisela etliliniki le kusuhi kumbe exibedhlele xi le kusuhi ni ta kota ku ni pfuna vamakwenu a kota ku kuma ku pfuniwa ka ha ri nkarhi.

Ku ti-emergency service ti antswa i ku va ngetela tiambulense va ngetela na madokodela lomu titliliniki na lomu swibedhlele loko u kuma nghozi eka muganga lowu va na le ka muganga lowu loko swi va swi koti tsanile va va kota ku va a kota ku va pfuna hi tindlela hinkwato nkarhi wun'we.

I ku i va hlohletela ku vuvabyi bya HIV and AIDS ka nkarhi wa sweswi bya tshunguleka loko u landzelela nawu na ku va va nga chavi ku tikuma va vulavula na lava nga le kusuhi na vona ku eka mundzuku loko munhu o tshika a tikuma a vabya swinene a karhi a swi tiva ku a ri ka xiyimo xo karhi ku va kota ku antswisa na va family se ni vona ku ri swi ri swa nkoka swinene ku munhu a kota ku hlohloteriwa landzelela treatment yi ta n'wi pfuna a kota ku xitsongwatsongwana xi ya ehansi.

Ni vona swi nga lulamanga ku swi xungeta rihanyo ra a vaakatiko loko u kuma ku switirhisiwa kumbe ku xota ka vaongori va nga ri kona e lomu titliliniki kumbe swibedhlele ni vona ku ri na khombo swinene hikuva swi veka vutomi bya vantshwa kumbe vutomi bya vaakatiko enxugetelweni lowukulu swinene.

I ku va hi kombela ku pfuniwa hi tindhuna kumbe mukhanselara bya hina ma tsalela papila eka department of health eka ndhawu yo karhi hi pfumaleka swi tirha hi kombela ku hi xihatla ka nkarhi wa sweswi hi hlaseriwa hi vuvabyi byo karhi va hi pfuneka hi switirhi se hi swona swi nga ta vona ku swi ta pfuna ta ku swi antswisa nxungeto wa rihanyo.

Ku vanhu va nga yimi tilayini to leha lomu titliliniki mfumo Afrika-Dzonga wu endlile leswaku na hala handle ka titliliniki ku va ku ri na ti mobile tliliniki kumbe va divider na hi ku ya hi ku lava ku tshunguriwa hi kona hi vuvabyi lebyi hambanahambana kona se loko va byi devid-ini ku loko ku ri va maphilisi vanhu lava vo mukhuhlwani lani va ti-injection va ri lani tilayini ta vona tinghozi ti famba ku un'wana na un'wana a ta kota ku kumeka vutshunguri hi nkarhi walowo ku tlula ku loko vanhu hinkwavo va ya tshunguriwa vuvabyi bya ku hambanahambana eka munhu wun'we.

Hi mhaka i swibedhlele swa mfumo va ri ku tshunguriwa i mahala se hikokwalaho ka ku swonghasi se tanihi swibedhlele swin'wana swa hakerisa mali ku tshungurisa ku ko karhi ku va ku ri mali se u kuma ku munhu un'wanyana i va a ri hava mali yo hakela se i boheka ku ya folela tilayini le xibedhlele xo lava ku tshunguriwa mahala laha u nga na layeni yo leha.

E tiphurayivhete health care ni vona ku ku ze ti durha i ku va ku nkarhi wun'wanyani mimirhi leyi tirhisaku yona i mirhi leyi ya ku yi pfuna fast compare mimirhi leyi kumekaka eswibedhlele u kuma ku ya le ti-private ya kota ku tshungula vuvabyi hinkwabyo se u kuma ku ya le titliliniki ku nyika mirhi lowu tshungulaka xilo xexo xi nga xin'we ntsena.

Vubihi byo ya xibedhlele xa mfumo i ku u ta fika u kuma layini nkarhi wun'wanyani swa humelela u tlhela u muka u nga pfuniwanga mara leswinene i ku va u ya pfuneka mahala eka leswi a wu lava ku ya pfuneka swona u ta tlhela u kota ku tshunguriwa mahala.

Ni vona ku ri mhaka ya kahle swinene yona na yi seketela ku kuma ku ku na byinwani vuvabyi vanhu va xintima va kula va byi dyondza va swi tiva ku lexi va hundred percent sure xi ta pfuna ka ka vuvabyi byo karhi se ku na u kuma ku lebyi bya xilungu titliniki vuvabyi byebyo munhu u na allergy ka xilo xo karhi lexi xi nga tlhela xi pfuneta ku chela murhi wolowo.